swipfuno swa kona ku tirha kahle ku nga ri eka inthanete tiepe to tala leti u nga ti tirhisaka ku nga laveki datara koteka mfikelelo ti app ti nyika xihatla na ku olova mfikelelo eka vuxokoxoko switirho na vukorhokeri hambiloko ya ndhawu swiphiqo swa kona vuxokoxoko ku tlula mpimo na ku komberiwa swi tiviso swo suka eka ti-app swi nga fika laha ka ku tlula mpimo naswona swi nga fika laha fikelela laha ku ka ku komberiwa xihundla na vuhlayiseki, ti-app ti nga landza na ku avelana ximunhu datara hi ndlela leyi nga kotekaka ku paluxa vatirhisi eka vuhlayiseki bya makhombo

Inthanete yi pfuna vanhu vo tala lava lavaku ku dyondza ririmi ku fana na loko u lava ku hlamuseriwa mhaka yo karhi hi ririmi rin'wana wa kota ku ya eka inthanete u ya tsala hi ririmi ra wena leswaku u ta kota ku kuma vuxokoxoko bya mhaka yaleyo hi ririmi ra munhu un'wana naswona swi pfuna ngopfu swi dyondzisa vanhu vo tala leswaku va dyondza tinxaka ta ririmi.

Swipfuno swa kona wa kota ku hlayisa nkarhi wa wena hikuva a wu fanelanga ku ya laha bangi yi nga kona u kota ku endla leswi lavekaka hi riqingho ra wena u kota na ku hlayisa hakelo wa ku ya ebangi naswona tibangi tin'wani ti nyika hakelo wuntsongo loko u hakela swa le bangi swiphiqo swa kona makhombo bya vuhlayiseki vanhu va kota ku kuma vuxokoxoko bya wena hi ndlela yo olova leswi endlaka leswaku akhawunti ya wena yi va na ku yiveriwa ka mali.

Inthanete leyi ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a yi hlawula i ya ka Telkom hikuva wa swi kota ku kuma nxavelo wa datara ya le hansi naswona u nga kota ku yi tirhisa nkarhi wo leha yi nga heli leswi swi endla leswaku u hlayisa mali yo xava datara siku na siku.

Mintlhontlho ya pulatifomo ya mahungu lama kandziyisiweke ku cinca ka vahlayi leswi u swi tsakelaka hikuva pulatifomo ya mahungu ya xidijitali ku fana na website na ti-app hi na ku va ti ya ehenhla swinene eka vantshwa hakelo wo humelerisa na ku hangalasa wu yile ehenhla ku tlula hakelo wo hlangana na ku hangalasa vundzeni bya dijitali.

A ndzi ta byela munghana wa mina leswaku a nga ha tirhisi Wi-Fi leyi nga nyawuriki hi ndlela hikuva vanhu vo tala va tirhisa yona naswona swi nga endla leswaku leswi a lavaka ku swi endla swi nga fikeleleki hikuva a nga kuma leswaku wa nghena eka wa Wi-Fi leyi kambe va pimela mikarhi ya ku tirhisa swi ta endla leswaku loko a ri karhi a endla swa nkoka swi pfaleka a ha ri ku swi endleni leswi vulaka leswaku hinkwaswo leswi a nga a nga ta va a swi endlile swi ta va swi hla swi nga hlayisekanga.

Tikumeka siku hinkwaro leswi vulaka leswaku u nga kuma ku pfuna ku pfuniwa hi nkarhi wun'wana na wun'wana ti-chatbot ti kota ku hlamula hungu rin'wana na rin'wana leswi pfunaka swinene vanhu lava tsandzekaka ku hlamula hungu rero vapfuni va xiviri va kota ku pfuna vanhu lava tsandzekaka eka ririmi ra manana leswi endlaka va hlamulela vanhu swivutiso leswi va tsandzekaka eka ririmi ra vona.

Vanhu lava dumeke a va swi tsakeli loko vateki va mahungu va kandziyisa mahungu hi vona hambiloko mahungu ku ri mavunwa kambe a ku na lexi va nga ta xi endla leswi swi endla leswaku va miyela va huma eka swona kambe loko vateki va mahungu va ya emahlweni va vulavula hi vona swi endla leswaku va duma va ya emahlweni naswona swi pfuna leswaku vanhu va ka inthanete va va tiva.

Vumundzuku bya swihangalasamahungu leswi kandziyisiweke Afrika-Dzonga ndzi vona leswaku swi nga va swi nga ri kona swi herisiwile hikuva leswi swi nga ta va swi tekile ndhawu ya swona ku nga va swi hangalasa mahungu swa dijitali hikuva vanhu va nge he tsakeli ku hlaya mahungu emaphepheni kambe va nga kota ku hlaya mahungu lama ma nga kona eka tifoyini va tirhisa inthanete leswi endlaka leswaku swilo swi va kahle i ku va loko u tirhisa maphepha u fanele wa ha xava maphepha kambe eka foyini eka riqingho u tirhisa u nga xavanga nchumu ko laveka data data.

Ku antswisa vuswikoti bya ku twisisa na ku vumba ririmi ra ximunhu ku ndlandlamuxa hi ku anakanya na ku tlhantlha xiphiqo swin'wana swa kona ku nga ku tumbuluxa tindlela to tirhisa letintshwa eka swa ku dyondza na ku pfumelelana ni swiyimo leswintshwa.

Ndzi nga va byela leswaku ndzi pfukile nampundzu ku ndzi lava ku pfulela Wi-Fi leswaku ndzi ta kota ku hlamulana na vanhu va ndyangu kambe ndzi vona yi nga pfumeli leswi swi ndzi endla leswaku ndzi bela riqingho, vaxavi hikuva Wi-Fi ya mina a ya ha tirhi ndzi kombela leswaku va ndzi pfuna ku yi lunghisa ku nga se hela masiku mambirhi hikuva ndzi ta lava ku yi tirhisa ku khumba va maxaka va ka hina hi ku tirhisa inthanete.

Vanhu lava va dyondzisa vana va hina mikhuva yo biha hikuva vana va masiku lawa loko va vona swilo kumbe tivhidiyo ta tinsimu ta masiku lawa va swi landzelela naswona loko va vona vanhu va endla timhaka leti va nga ambalangi na ku tirhisa swidzidziharisi na vona va lava ku endla swilo leswi leswaku va ta vona ku ri swa tsakisa kumbe a swi tsakisi na naswona swi vuyerisa yini leswi endlaku leswaku vana va hina va va na mikhuva yo biha leswi nga ta va endla leswaku va nga ha ri kahle hikuva swidzidziharisi a swi kahle naswona swa vabyisa naswona loko munhu a endla tivhidiyo a nga a mbalanga swi endla leswaku a tikuma a ri xixevo eka vanhu.

A ndzi ti tivi hikuva tifilimi to tala leti ndzi ti vonaku i tifilimi ta xilungu naswona ta Xitsonga ta kayivela hikuva eka thelevhixini ku kumeka ta xilungu ntsena ta Xitsonga a ti kona leswi endlaku leswaku ndzi nga tivi tifilimi ta Xitsonga.

Swiphiqo leswi ndzi nga ta langutana na swona loko ndzi hlela nhlengeletano yo hlengeleta mali yo hakela Wi-Fi ya vanhu hinkwavo emungangeni i ku va ndzi kayivela mali ya ku hakela vanhu van'wana emugangeni hikuva ku nga va na laha ndzi nga ta hlangana na xiphiqo xa ku va mali ndzi nga ha kumi ya ku tala ndzi nga koti ku yi hlengeleta naswona mali loko ndzi hakela Wi-Fi ya vanhu hinkwavo emugangeni ku va na lava ndzi nga ta ka ndzi nga kotiku ku va hakelela leswi nga ta endla leswaku vanhu va muganga va holova hikuva ku ta va na lava va nga ta va na Wi-Fi na lava va nga ta va va nga ri na yona Wi-Fi.

Nkoka wo va na DSTV loko ku ri muti wo va na vana i ku vana va kota ku vona tipopayi na switori leswi va swi tsakelaka naswona va kota ku tshama endlwini va ta tshika ku phungela kumbe ku landzelela swilo swo huma endleleni leswi endlaku leswaku vana va kota ku dyondza hikuva DSTV yi na laha vana va dyondzaka kona leswi va swi dyondzaku exikolweni swi kona na le ka DSTV laha va nga ta kota ku dyondzeka kona kumbe ku pfuneka laha va tsandzekaka kona hi DSTV.

Swi na nkoka ku dokodela a kota ku burisana na vavabyi va yena hi ku tirhisa selulafoni hikuva loko muvabyi a ya eka dokodela a nga swi tivi leswaku dokodela a nga kona swi nga endla leswaku vuvabyi bya yena byi ya emahlweni byi nyanya kumbe byi karhata leswi va nga ta ka va nga tivi nchumu lava va nga riki vo dokodela dokodela a nga kota ku tiva leswaku vavabyi lava va nga n'wi foyinela va lava ku vulavula na yena hi timhaka ta vona i vangani naswona a nga va byela leswaku va fika siku rihi leswaku va ta kota ku n'wu kuma a ta kota ku va pfuna va ta kota ku hola.

Ku va vanhu va buloka tiqingho to huma eka tinomboro ta van'wani eka tifoni ta vona hikokwalaho ko va vanhu lava va nga block-iwa va nga ha lavi ku vulavula na vona kumbe ku va vanhu lava va va fonelaka lava va nga va le ka ti-sim card ta vona leti va ti tirhisaka kumbe ku va ku ri nambara ya ka yi nga ri ya vona.

Mina ndzi yingisela mahungu ya ka SABC hikuva mahungu ya ka SABC ya vulavula hi tindzimu to hambanahambana swi ya hi ku siku rero ku nghena mahungu ya ndzimu yihi naswona va nga kota ku fikelela tindzimu ta vanhu hinkwavo na eka siku rero kumbe mavhiki ma lama ma nga kona.

Ina mahungu lama kandziyisiweke ma fanele ku antswa eka nxopanxopo na ku vulavula hi switori ku tlula tipulatifomo ta xidijitali hikuva loko vanhu va hlaya mahungu lama va fanele ku tiva vuxokoxoko hinkwabyo, hikuva tipulatifomo ta xidigital loko ti endla mahungu a ti ma vulavuli hi naswona swi endla leswaku vanhu lava va va ma vonaka va nga twisisi nchumu kambe mahungu lama kandziyisiweke wa kota ku twisisa leswi u lavaka ku swi tiva hi mahungu mo karhi.

Ku va va thopapa data eka tiko rin'wana va nga xava data eka foyini yaleyo va xava ya tiko rero leswaku va ta kota ku pfuniwa hikuva loko va pfumala data swi nga endla leswaku leswi va lavaka ku swi endla eka tiko rero va nga koti ku swi endla kambe va nga kota ku byela munhu wa le tikweni rero a va endlela kumbe a va sendela data leswaku va ta yi tirhisa leswi va lavaka ku yi tirhisela swona.

Ku fikeleleka ku ri mhaka ya nkoka eka ku katsa ka xidigitali hikuva loko vanhu lava tirhisaku xidigitali ku vulavula na vanhu va le kule va kota ku va kuma hikuva loko va nga va kumi hi ta xidigitali va kota ku va bela riqingho hi xidigitali naswona swi endla leswaku va kota ku twisisa kumbe ku tiva leswaku va lava yini.

Ku va ndzi tsarisa phephahungu leri kandziyisiweke ndzi nga ya laha va tirhaka hi ku kandziyisa maphephahungu ndzi va byela leswaku ndzi kombela ku tsaleriwa mahungu lama naswona va ma endla mahuma njhani naswona swi fanele swi khumba vo mani, naswona swi nga kota ku xaveka xana loko ndzo va ndzi tsarisile.

Nkoka wo xava mobile data i ku va vanhu lava va tirhisaka ti foyini va kotaka ku vulavula na vanhu hi ti app ta Facebook WhatsApp kumbe va kota ku tihlanganisa na vanhu eka TikTok laha u endlaku ti video na le ka Youtube kumbe Instagram laha u kotaku ku vulavula na ku endla tivhidiyo hi ku tirhisa data, leswi swi endla leswaku loko munhu a xava mobile data swi va na nkoka hikuva munhu loyi a tirhisaka foni u fanele ku xava mobile data loko ku ve laha a tshamaka kona a ku na Wi-Fi.

Dyondzelo leri ra tshembisa hikuva ku va n'wana a dyondza hi ku dyondzela kule kumbe remote learning swi fana na loko a ri karhi a dyondza exikolweni hikuva nakona va va va ri karhi va dyondza a hi tivhidiyo laha mathicara ma kotaka ku va dyondzisa leswi va faneleke ku dyondza swona loko va ri xikolweni, naswona tivhidiyo loko u ri karhi u dyondza hi tona wa swi kota ku twisisa ngopfu leswi endlaka leswaku va humesa vuswikoti bya vona hinkwabyo naswona ku nga kumeka leswaku van'wana va kota ku humesa vuswikoti byo tlula laha a va humesa byona exikolweni.

Swilo leswi munhu a nga kotaka ku swi fikelela hi ku tirhisa data ku nga va ku ri ku tihlanganisa kumbe ku vulavula na vanhu hi ku tirhisa WhatsApp na ku vulavula kumbe ku foyina hi video call, leswi endlaku leswaku u kota ku vona munhu hi ku tirhisa data naswona wa kota ku dyondza u ri endlwini leswi vuriwaka remote learning hi ku tirhisa data naswona wa kota ku gugula leswi lavekaka exikolweni hi ku tirhisa data, leswi swi nga kumekiki eka tibuku leti vana va dyondzaka hi tona naswona wa kota ku tirhisa data hi ku ya hi ku ntirho wa wena wu lava leswaku u gugula swilo swihi hi ku tirhisa yona.

Swa ha fanerile leswaku maphephahungu ya va kona hambileswi vanhu vo tala va kumaka mahungu eka tinqingho ta vona ta le nyongeni hikuva vakhegula na vakhalabya va ha tirhisa maphephahungu ku vona timhaka kumbe ku hlaya timhaka leti humeleleke naswona va kona lava tsakelaka ku tirhisa maphephahungu ku vona swa tala.